Iindlela esizonwabisa ngayo mna nosapho nosapho lwam kukuba sihlale apha sidlale umdlalo umdlalo wamakhasi.

Abaqeqeshi ezikolweni badlala indima enkulu kakhulu ngoba xa beqeqesha abantwana bayabaqeqesha ngokubana bakwazi uziphatha bakwaz ukubana bakwazi ukudlala le nto bazobe bebeqeqeshelwa yona, umzekelo xa bebeqeqeshela ukuba mababe ngabadlali bebhola.

Kum ngokwecala lam ndicinga mna ukuba urhulumente akasalixhasi eli qela ngokuba ecinga ukubana abantu basetyhini abakwazi bona ukudlala ibhola ekhatywayo, kuba ecinga ukubana ibhola ekhatywayo ngabantu ngabantu ngabantu abangamadoda abakwaziyo ukuba bayidlale basidlalele esi spothi.

uMzantsi Afrika kwilizwe lethu sisihlakulela esi sakhono ngokubana umntu aye uye aqeqeshwe ngendlela yokubana njengoba benditshilo ubana aziphathe uthi umqeqeshi omkhulu xa umqeqeshi omkhulu umphathi walo bhola ikhatywayo uye athi makahambe umntu ayobukela ukubana kwenziwa kanjani ukuze naye ukuba ufuna uba ngumqeqeshi akwazi uba ngumqeqeshi kwiminyaka elandelayo.

Ndingathi kuye mna, akukho ngxaki mntakwethu ukuba kodwa yonke loo nto leyo siza kube siyisebenza okanye lo msebenzi zizawube sofuba uzabe ingumsebenzi onguwo and izabe ingumsebenzi ongazusifaka ngxakini okanye ibe ngumsebenzi ozoba ngumsebenzi wolwaphulomthetho.

Akaxatyiswanga ngokuba wonke umntu nasekukhuleni kwam sasisoloko sonke thina sizixelela ukubana okanye asicingi ukubana yibhola yomnyazi yibhola yabantu abasetyhini kodwa ke ngokuya kutshintsha izinto kwafumaniseka ukubana kweli cala kweli cala lamadoda nathi siyakwazi uyidlala eli hlobo lomdlalo ongumdlalo womnyazi kodwa udlalwa ngeendlela ezahlukeneyo.

Ndaye ndavuya kakhulu ngokuba ndisiva ukuba kwakwenzeke le nto ngoba ngelaa xesha lika ngonyaka ka-nineteen ninety-five uMzantsi Afrika wawusanda kuphuma kwixesha lengcinezelo. Ngoku kwakuvuya kwathina singabantu kwakuvuywa kwa abantu boMzantsi Afrika ngokuba babone iqela labo nalo liqhubekela phambili.

Iqela endilithandayo lebhola liqela leKaizer Chiefs Abafana Bothula Noxolo ngoba yayiliqela endakhula lithandwa kusapho lwam and iseliqela elisathandwa nangoku and nam ndisalithanda elo qela elo.

Umhlobo wam mna ndingamcebisa ukubana makathenge uhlobo lwe-Xbox apho azokwazi ubana athenge umntu mdlalo webhola ngoba umdlalo webhola ngowona unikisa umdla xa ube uwudlala kwigeyim ekuthiwa yi-TV box, I mean i-Xbox.

Umdlali ogqwesileyo kula maqela adlala ebhola abhinqileyo Lerato Modise. UModise udlala kakhulu ngoba ngoyena mdlali owaye wafaka amanqaku amaninzi ngexesha bedlala ebedlalela uMzantsi Afrika iBanyana Banyana.

UMzantsi Afrika ebeke wasingatha indebe yomhlaba ekwakusithiwa kusithiwa yiFIFA FIFA World Cup.

Kum ndingamthengela iPlayStation ngoba iPlayStation kulula ukubana ungafumana iigeyimu ii-geyimu angakwazi ukuzidlala umzekelo unyaka nonyaka kukhona iigeyimu eziphuma unyaka nonyaka, ngokomzekelo iFIFA. KwiFIFA uyakwazi ufumana uFIFA ten, uFIFA twenty, uFIFA twenty-one, twenty-two ufika. So kuba lula ukubana uzifumane ezi le midlalo.